Kubayini kufanele kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni ngale kwemivuzo

Imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni na? Vuma nofana uphike bese usekele ipendulo yakho. Kokuthoma, begodu okuqakatheke khulu ukuhlanganyela emidlalweni yesintu kugcina, kukugcina uphilile begodu uphili

Ngimiphi iminyanya yeentjhabatjhaba eyabanjwa lapha eSewula Afrikha? I-Africa Cup Of Nations yango-nineteen ninety-six, indebe yephasi yebholo yango-twenty ten, indebe yephasi yebhoxo ka-nineteen nine.

Iye, khona siyawabona amaphaliswano wezemidlalo manengi tle eSewula Afrikha, kodwana ayasiza ukuphungula isibalo selutjha elingasebenziko? Awa, angiboni njalo, isibalo selutjha elingasebenziko sikhula mihle namalanga, nawungathi uyaqala lapha eSewula Afrikha siku-number three ye-country nofana

Iye, khona siyabona amaphaliswano wezemidlalo manengi tle eSewula Afrikha, kodwana ayasiza ukuphungula isibalo selutjha elingasebenziko? Awa angiboni njalo. Isibalo selutjha elingasebenziko sikhula qobe malanga begodu siphezulu futhi la eSewula Afrikha. Abantu abatjha abazibandakanyi kwezemidlalo begodu abathathi zemidlalo ngokwehloko nofana phezulu nofana laba abanamakhono, nebalithathela phezulu abakhoni ukufinyelela phezulu ngombana iinsiza banganazo ngombana babuya emakhayeni.

Ukubanjelwa kwamaphaliswano wezemidlalo wephasi eSewula Afrikha, kuyayiletha ituthuko eenqhemeni zemidlalo zenarha le? Awa, aziyilethi nakancani ni. Iinqhema zangapha nofana iinqhema zeSewula Afrikha azizibanduli ngokusi

Awa, into leyo asisanayo, mva-nje abantu abantu babe

Awa, imidlalo yendabuko ngeenkolweni ngokuya ngokuya iyatjhuguluka, bayidlala isikhuwa kodwana lokho akuwuphuli umthetho wesiko, isiko lihlezi linjalo, isiko linemithetho yakhona eyatlolwa phasi ukuba uwulandele njani, kuphi, nanjani. Ngakho-ke imidlalo yendabuko edlalwako le noma idlalwa isikhuwa ayiphuli imthetho wesiko, isiko liyehlezi linjalo isiko liyokuhlezi liyisiko nofana njani na, nofana ungayaphi isiko liyisiko alitjhi

Ngingathaba ukubona umzimkhulu womrabaraba bona wakhiwe eSewula Afrikha, kubayini ngitjho njalo na? Kokuthoma, umdlalo womrabaraba usungulwe babantu abamnyana beSewula Afrikha abantu abamnyama bayawuthanda umrabaraba begodu banetjisakalo kiwo, sekumraro ukuthi iinsiza zomrabaraba asinawo eSewula Afrikha. Ngakho-ke eSewula Afrikha, abantu bakhona bayawuthanda umrabaraba begodu bayawuhlonipha, ngingathaba bonyana umzimkhulu womrabaraba wakhiwe khona ngapha ezweni lekhethu eSewula Afrikha.

Ngimuphi umsebenzi wokuzilibazisa omutjha ongathanda ukuwulinga? Umsebenzi wokuzilibazisa engingathanda ukuwulinga yi-chess. I-chess mdlalo omuhle tle, engingawazi begodu nginetjisakalo ngiyawuthanda futhi-ke. I-chess ngiyithandela ngombana

Ingoma eyenza umntwana akhuthale nakudlalwako khudlwana ngileya ethi akhe ngenze umzekeliso, uNziyo lona, uNziyo lo abamaziyo abazange bambona ehh uNziyo lona, uNziyo lo. Lapho ubiza igama lakhe umntwana loyo abamaziyo abazange, ehh azange bambona, ebazange bambona, ebazange bambona, ebazange bambona, zange bambona. Ngakho-ke umntwana uyakhuthala nakezwa ingoma le begodu nawufaka ibizo lakhe phakathi.

Imidlalo ikwakha njani ukuzethemba ebantwini abatjha? Ukuzethemba kuhlobene khulu nengqondo kuqinisekisa bona abantu abatjha bathola ukubandulwa okufaneleko namathuba wokuthuthukisa amarhono, njengombana baba nerhono khulu emidlalweni yabo, ukuzethemba kwabo kuyakhula ngokwemvelo. Ukuzijayeza qobe nemisebenzi yokwakha amarhono kufaka isandla esisekelweni esiqinisekisa ngokuzithemba, ngakho-ke kubalulekile bonyana abantu abatjha badlale imidlalo bazokwazi ukuzethemba.

Abanye abantu abatjha abakuboni ukuqakatheka kwezemidlalo eenkolweni. Ingarhani buvila namkha kungabi khona kwemidlalo ebayithandako na? Umbuzo lo ipendulo yakhona ikabili. Abanye abantu abatjha bayavilapha vele ngombana abakuboni ukuqakatheka kokudlala imidlalo ngeenkolweni ize imidlalo leyo abayithandako ingakabi khona, ingabi khona bangadlala wona loyo abawuthola ngeenkolweni begodu abanye abadlali ngombana imidlalo ebayithandako ayikho ngeenkolweni, ngeenkolweni nawungathi uyaqalisisa kunebholo yeenyawo erarhwako, kunebholo yezandla kuphela eminye imidlalo ayikho.